Badlala indima enkulu kakhulu ngokusiza umphakathi ngemikhuleko yabo. Uma ngabe uzwa nje ukuthi awuphilile, uyakwazi ukuthi uwelele kubona, bakusize, wazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho, ngakho inkulu indima abadlalayo emiphakathini.

Izingxoxo zamalolo zibaluleke kakhulu emndenini emibili eganiselanayo. Kuwusiko labantu abamnyama ukuthi owesifazane uma eyogana noma owesilisa efisa ukuganwa, kufanele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuthi bazowakha kanjani lowo muzi, kuzokwenzeka kanjani, yini lo wesilisa ekufanele ukuthi ayenze ukuze athole lo wesifazane. Ngalokho-ke, kufanele ukuthi amlobole ikhaya lakhe ukuze akwazi lo wesifazane ukuthi ashadele kulo leli khaya la lona wesilisa. Ngokosiko ilobolo sidlula kulona ngaphambi kokuba owesifazane agane akhishwe ekhaya aye emzini wakhe.

Ngokosiko lami, izinto zasendlini, sinocansi olwenziwa ngezandla lokuhlala abantu besifazane, umuntu wesifazane uhlala phansi akahlali phezulu, uhlala phansi umuntu wesifazane ocansini, kuwusiko lokho ukuthi umuntu wesifazane ukuze akhombise inhlonipho, kumele ukuthi ahlale phansi. Bese kuba umshanelo watshani ikhwani, umuntu wesifazane akashaneli emile kufanele ukuthi agobe asebenzise umshanelo katshani noma ikhwani.

Ngizizwa ngilahlekelwe, anginawo umuzwa wokuthi kufike izinto zesimanje zizothatha indawo yezinto zakudala, ngoba izinto zesimanje ziningi esizisebenzisayo elahla amasiko ney'nkolelo zasemakhaya kanti lezi zakudala esikholelwa kuzona kusuke vele kuyinto yasekhaya esetshenziswayo. Uma kufike into yesimanje ayenzi ngalendlela into yakudala ezokwenza ngayo ngalokho nenhlonipho kwesinye isikhathi iyalahleka sigcina sesenza izinto ezingelona usiko lwethu.

Izizukulwane ezincane azisazizwa zikhululekile ukhuluma isiZulu phambi kwabantu noma emsebenzini. Ngenxa yokuthi kunenkolelo ebusayo yokuthi akumele bakhulume isiZulu, kufanele ukuthi bakhulume isingisi njalo noma bephambi kwabantu noma besemsebenzini ngaba bayatshelwa ukuthi ulimi lwesiZulu akulona oluhamba phambili, kufanele kube lolu lwesingisi. Ngalokho umuntu uma esekhuluma isiZulu usebona engathi akusiyona indlela leyo yokukhuluma, kanti ila elahla khona usiko ngaleso sikhathi ngoba yena vele usukhuluma isiZulu kodwa ubone sengathi akumele ukuthi asikhulume ngoba unalenkolelo yokuthi kumele ukuthi akhulume isingisi ngaleso sikhathi, uma sekhuluma isiZulu ubone ukuthi akasenzi kahle, kanti ngalesi sikhathi engasasikhulumi isiZulu ila engenzi kahle khona.

Ngokwazi kwami, ukuyocela isihlobo esihle kushukuthi usuke uyocela ilunga elisha lomndeni noma kwakhiwa ubuhlobo lapho imindeni emibili iganiselana khona. Uma kusuka umndeni walo wesilisa uyocela isihlobo esihle kulo wesifazane usuke kuzocelwa ukwakha ubudlelwane nalowo mndeni ngoba lo wesilisa usuke ebone imbali kulowo mndeni afuna ukuyenza unkosikazi wakhe. Ngalokho-ke kwakheka kanjalo ubudlelwane.

Izindima zamakhosikazi nabayeni ziyashintsha emshadweni kulesikhathi samanje ngoba bashada benezinkolelo vele abahleli phezu kwazo ukuthi bazokwenza kanjani umshado wabo ukuze usebenze. Ngalokho abantu abadala bayaye bathi, imishado yamanje ayisafani neyakuqala, awusakwazi ukubona ukuthi iyiphi indima edlalwa umyeni noma edlalwa unkosikazi ngoba imishado yamanje bashada benenkolelo yokuthi bayalingana bona bobabili. Ngalokho-ke ayikho indima oyibonayo ukuthi idlalwa umyeni noma unkosikazi kule mishado yamanje ngoba baney'nkolelo abasebenzela phezu kwazo, ezingahambisani nesikompilo lomshado.

Kwagcina kungenelele ihhovisi lezemihlaba lahulumeni obusayo, ngoba sekwaba nosikompilo ebantwini lokuthi bazihlukanisele bona imihlaba ngale kokuthi bazise noma balandele imigomo ethile yalokho. Umphakathi wawusuhlezi ukhuluma ngayo leyonto ngoba babazi nabo emphakathini ukuthi kufanele benze ngendlela efanele ukuze babelane imhlaba, ngoba ukubanga komhlaba akuphethe kahle, kugcina sekuvela izimpi ezingenasidingo ngoba abantu bengingafuni ukuthi balandele imthetho ebekiwe. Emva kokuthi lingenelile-ke ihhovisi lelo-ke lezemihlaba, kwagcina kuhambisana nenqubomgomo yasemphakathini, yagcina imindeni yomibili olwenzile uxolo kwahlalwa phansi kwakhulunywa bahlukaniselwa ngendlela okwakumele benzelwe ngayo.